Ku purasi ri ta kota ku hlayisa mati lama tirhisiweke ku chayeteleni ka swimilana leswi nga leswi byariweke i ku va fanele va endla mathangi lama nga ta kota ku khoma mati ya mpfula loko mpfula yi kha hina hindlela leyi va tatisa mati lama yaka kona epurasini leyi nga ta ma lama nga ta tirhisiwa hi minkarhi leyo tika eka nkarhi lowu hanyaka eka wona wa climate change ndlela yin'wana i ku tirhisa tiphayiphi letitsongo leti pimiweke eka mati lama humaka eka phayiphi ku va ta kota ku cheleta va va na mandla eka mati lama humaka ti paypal va ta kota ku cheleta swimilana leswi vulaku leswi va fanele va cheleta swona so hi ndlela leyi va kota ku hlayisa mati lama tirhisiweke epurasini.

If purasi byi pfumala mati swimilana swa vona swi ta fa so swi vula ku bindzu ri nge endli mali ende vanhu va ta lahlekela hi mintirho hikuva a ku na mafambelo mahlweni lebyi endlekaka hikuva a ku na mati na ku na ntirho leyi endlekaka epurasini so bindzu ri ta wa vana va ta lahlekeriwa hi mitirho.

Ndzi nga tsala xipimelo lexi nga na mikateko yo thwala vanhu va le kaya kutani ndzi hume ndzi xi humesa eka masipala or masipala wa le kaya leswaku ndzi kuma mali ya mpfuno ndzi nga tlhela ndzi ringeta ku endla swilo leswi emaketeni lamakulu leswaku va ndzi seketela hi mali hi ku va nyika xipimelo xa mina xa khampani ya mina.

A swi kahle ku dlaya swifuwo ngopfungopfu swa ntumbuluko hikuva ku na swiharhi leswi nga endliweke ku hina vanhu hi swidya swo fana na tihomu, tihuku, timbuti, tihoci kambe swa ntumbuluko swo fana na tindlopfu tinghala a swi a hi fanelanga hi swi dlaya hikuva hi dlaya ntumbuluko wa hina swi ta endla leswaku loko nkarhi wu kha wu famba swiharhi leswi swi kha swi va swi nga ha ri kona swi nga ha ri kona leswi pfumelaka vana va hina lava taka eka minkarhi leyi teke va nga va kha va nga swi tivi swiharhi leswi so a swi kahle wa swi fanelanga ku dlaya swiharhi swa hina swa ntumbuluko ku hi kota ku dya kambe hi fanele hi dlaya leswi swi faneleke swiharhi swa le makaya swo fana na tihomu.

Miganga leyi yi nga vumba ntlawa lowukulu laha va xaviseke swilo swa vona eka tikamba na tin'wani letikulu laha Afrika-Dzonga leswi swi nga endla ku va kota ku thola vanhu vo tala hikuva purasi ra vona ri ta va ri ri rikulu lava vuyelaka hi swi byali leswi va swi byaleke swo tala leswi nga ta kota ku endla mali ku kota ku hakela vatirhi va mapurasi naswona swi ta kota ku va hakela ti tax ta ikhonomi leswi swi nga ta kota ku swi tlakusa ikhonomi ya Afrika-Dzonga.

Ndza pfumela leswaku ntsengo wa minxavo ya swakudya wu lawuriwa hi xiyimo xa swavurimi hikuva loko ku ri ni ku pfumala ka swakudya etikweni swi vula leswaku mabisinesi ma ta tlakusa tihakelo leswaku ma nga heli hi mali yo hlayisa ntirho wa vanhu lava va tholete futhi ni ku endla ku business ri ya mahlweni.

Xo sungula i ku lulamisa ku nga ringanangi ka vutomi bya misava xa vumbirhi ku antswisa ku nghenelela ka vanhu va rixaka ro tshama endzhaku eka bindzu ra vurimi xa vunharhu i ku engetela rifuwo ro hlayiseka xa vumune ku aka bindzu ra vurimi leri tiyeke ni leri nga xi xi ni leri nga xiximekaka.

Ndzi nga vula leswi ka muthori, ndzi rhandza ntirho wa le purasini naswona ndzi dyondze swo tala hi nkarhi wa ntshovelo leswi swi ndzi kombisa leswaku ndzi ni ntokoto naswona ndzi swi kota hi ku tirha hi matimba leswi ndzi vilerisaka hi swona i ku lahlekela i ku lahlekela ka ntirho wa mina ndzi kombela leswaku loko ku ri ni nkarhi wo leha wa ntirho kumbe ntirho wun'wani wa wa nkarhi hinkwawo ndzi kombela mi ni tekela enhlokweni ndzi lava ku tshama ndzi ri xiphemu xa ntirhisano lowu hikuva ndzi rhandza ntirho wa vurimi naswona ndzi lava ku kula exikarhi ka ntirho lowu swinene.

Xo sungula i fanele a kambisisa mfungho wa misava laha a lavaka ku byala ka kona xa vumbirhi i ku kambisisa maxelo ya ndhawu ya yena leyi a lavaka ku byala swibyariwa swa yena xa vunharhu i mfuwo wa mati ku ma kona eka ndhawu liya or ma kala xin'wani i timali leti lavekaka.

Xo sungula i ku kuma rihanyo lerinene ra swiharhi van'wamapurasi va fanele ku hlaya hi ku hatlisa rifuwo ra misava ku aka ndhawu ya bindzu ni matimba ya swakudya leswi vangaka swiharhi ku hanya kahle xin'wana i ku senga swiharhi leswitsongo laha ku nga humesiwaka swikolo leswi swi va leswaku senga senga swiharhi ku senga swiharhi leswi nga ni rihanyo lerinene swi ta endla leswaku swi hanya kahle naswona swi kula kahle exikarhi ka ndhawu leswiwani i ku hlaya hi vutivi bya swiharhi van'wamapurasi va fanele ku tiva leswaku swiharhi swi lava swiharhi swi swi lavaka ku katsa swakudya swilaveko swa rihanyo ni ku endzeni.

Vutumbuluxi bya tithekinoloji swi endla vanhu ku va hi laha hi mitirho hikuva swona switumbuluxi leswi swi endla ntirho wa vanhu swo vini leswi pfunaka vanhu lava lavekaka emapurasini.

Ndzi nga hlawula ndlela yo tirhisa muchini hikuva swi ta teka nkarhi lowutsongo ku hetisisa ntirho or ku tshovela leswi faneleke swi tshovi swi tshoveriwa leswi swi endla leswaku leswi swi endla ku ri bindzu ri kota ku ya mahlweni na ntirho wa wona hi nkarhi lowu faneleke ku bindzu u fanele u tirha tirhisa u tirhisa xiswona.

Xo sungula ndzi nga vutisa ku ndzi fanele ndzi byala ni byala mbewu ya njhani leyi fambelenaka na maxelo ya ndhawu leyi ni fanele ni byale eka yona xin'wani i ku tiva ku ndzi nga endla njhani ni mhaka yo hi ma hi nkarhi wo kala swakudya or hi nkarhi wo kala mati or mpfula leyi nga ta kota ku kurisa swivumbeko swa mina yin'wani xin'wani i ku ndzi nga vutisa ku xana mbewu leyi ni yi byaleke ni nga xavisela mani ku ni kota ku endla mali or khampani yi kota ku endla mali ku yi ta kota ku ya emahlweni.

Vanhu va matikoxikaya or vanhu va khale vo fana na vakokwana na vatswari a va dyondzisa vana va vona or switukulwana swa vona endyangwini wa vona ku ri vurimi byi endliwa njhani hi ndlela yeleyo a va kota ku dyondza ku ri swilo swi endliwa njhani hi mavoko njhani kambe eka minkarhi ya sweswi ku nga nghenelela switirhisiwa swa thekinoloji vanhu va va va swi kota ku tirhisa swilo leswi swa thekinoloji ku dyondzisa vanhu va le kule va kha va nga humi eka ndyangu wa vona va kha va huma ka mindyangwini yin'wani ku ri swi endliwa njhani kumbe ku rimiwa njhani hi ndlela yihi leswi faneleke ku kurisiwa purasi.

Eka muthori ndza khensa nkarhi lowu mi ndzi nyikeke wona eka purasi leri ra n'wina kambe sweswi i nkarhi wa ntshovelo ende a ndzi kombela hi xichavo leswaku mi ndzi kumela xa nxaka wo karhi lowu ndzi nga ta wu tirhisa ku famba epurasini hinkwaro leswaku ndzi ta kota ku ponisa nkarhi naswona ndzi famba purasini hinkwaro hi ku olova ni ku a ndzi ni ku andzisa ni ku antswisa vuyelo ra ntirho ndza tshemba ku ri hi xikombelo lexi mi ta xi kota ku xi fikelela leswaku ntirho wa mina wu ta kota ku famba khwatsi naswona hi ponisa nkarhi wa purasi.

Tindlela ta kahle to phamela tihomu ku tiyisisa leswaku ti engeteleka eka ntiko wa tona hi ndlela leyi hanyeke kahle i ku hlayisa rihanyo ra tihomu hi ndlela ya mavabyi leswaku ti kha ti nga vabyi loko ti kha ta ha kula yin'wani ndlela i ku ti phamela swakudya leswi ringaneke leswi swi engetela vutomi bya bya bya tihomu leswaku ti tshama ti ri na swakudya leswi faneleke na leswi swi swi nga na ndlela ya kahle eka tona ti kota ku kula yin'wani ndlela i ku ti phamela hi nkarhi lowu faneleke masiku hinkwawo ni ku hlayisa nkarhi wa swakudya ku swi tshama swi ri kona epurasini ku ti ta kota ku dya nkarhi wun'wani na wun'wani and hi ndlela leyi ti kota ku kula kahle ni ku.

Ndzi vona onge vanhu lava vurimi bya vona byi suka endyangwini lavakuleke va kuleke kona leswi swi vula leswaku va dyondzisiwe hi vanhu lavakulu kufana na vakokwani na vo na vatswari va vona lava a va tinghenisa eka timhaka ta vurimi hi ndlela leyi loko va kha va ha kula va kote ku va dyondza eka vatswari va vona ku ri swi endliwa njhani hi ndlela yini leswi faneleke ku purasi ri fanele ri kula naswona bindzu ra vona ri ya mahlweni hi laha ku faneleke.

Maendlelo lama a ma lulamanga hikuva munhu luya a humaka exikolweni na munhu loyi a kha a nga humi exikolweni yi tirha ntirho wo fana epurasini futhi maendlelo ya swilo ya fana yo hambana laya na laya mara eku heteleleni ka siku hi va hi kha hi endle xilo xin'we hi ri vambirhi tanihi tanihileswi van'wamapurasi va fanele va hakela vanhu lava humaka exikolweni ni vanhu lava va nga humangi exikolweni hikuva yi tirha ntirho wo fana naswona yi fikelela leswi swi lavekaka eka hina eka vinyi va mapurasi hikuva hi endla ni ntirho lowu fanaka na leswi hi faneleke ku ri purasi kotaku kule.

Ina van'wamapurasi va fanele va hakela vanhu lava tirhaka vusiku hikuva ntirho wa vusiku wu ni wa tika ngopfu tika ngopfu ntirho wa vusiku hikuva i ti i ti tsona vurhongo na ku ku va i ri kaya na ndyangu wa wena u kota ku hlayisa ndyangu wa wena naswona leswi vanhu vanhu vo tirha vusiku swi endla ku ri bindzu ra ra purasi ri kota ku humelela or ku kota ku ya emahlweni hi mhaka ya vanhu lava so va fanele va tlakusa or va hakeriwa mali eka ntirho lowu va wu endlaka navusiku.

Hi ku dyondzisa vana lavatsongo or vantshwa leswaku ku rima swi endliwa njhani naswona swi pfuniwa swi pfuna njhani as vanhu lava tshamaka eka muganga wun'we na ku van'wani va ta pfuneka njhani.

A ndzi a ndzi ta twa ndzi nga ri kahle hikuva ndzi teke nkarhi wa mina wo tala wa ku ndzi tirha eka eka misava leyi leswi swi ta ndzi tshova mbilu naswona va ta va ndzi tekela ntirho wa mina lowu ndzi endlaka mali leswaku na mina ndzi kota ku tihlayisa ku ya emahlweni.

I ku endla leswaku va va na tindlela exikarhi ka mirhi leswaku va kota ku fambafamba loko va kha va kha miri wa vona.

I ku kula i ku kula ka swimilana hi nkarhi lowu wo hatlisa naswona swi pfuna leswaku swakudya swi hatlisa swi va kona ku swi kota ku ku ku khayiwa.

Leswi swi ta endla leswaku ku nga vi na tihlampfi eswitolo leswi xaviweke hindlela leyi swi endla leswaku tikhampani to tala ti wa naswona vanhu va lahlekela hi mintirho leswi vula leswaku va nge he swi koti ku hlayisa mindyangu ya vona naswona va nge he swi koti ku veketela mali eka ikhonomi leyi pfunaka Afrika-Dzonga hikwayo.

A ndzi ta rhanga ndzi ya ka masipala ndzi ya lavisisa leswaku mhaka leyi yi nga endliwa njhani ndzi nga yi lavisisa hi ndlela yihi ya koho leyi faneleke leswaku swilo swa mina swi kota ku pasa hi ndlela leyi ni nga ta kuma mali nyana leswaku ndhawu ya mina yi tekeriwile hikuva a ku lava ku hluvukisiwa doroba.

Ku kula ka ka swimilana hi ndlela leyi yo ka yi nga ri kahle leswi endla leswaku swimilana swa wena swi nga kuli hi ndlela leyi faneleke swi pimiwa vutomi bya swona swi nga ha bebuli swakudya leswi a swi fanele swi swi bebula tanihileswi ku swi leswi lavekaka eka swona.

I ximilana xikomu ni ndhawu leyo byaleke ha kona.

Ina, ndzi vona ku ri ndlela ya kahle hikuva swin'wana na swin'wana swi nga humelela eka purasi ra wena swo fana na mpfula leyikulu ya xihangu leyi nga ta famba na swimilana swa wena leyi nga ta endla leswaku hi swilo hinkwaswo leswi swi ta ku tikela loko i lava ku pfula bindzu ra wena nakambe hi ndlela ya ku hi ndlela leyi ku teka inshurense swi pfuna leswaku loko u hlangana na makhombo lama i nga tekeli u nga teki nkarhi wo leha leswaku i kota ku yima hi milenge ya wena ku bindzu ra wena ri kota ku famba nakambe.

Ku tiva leswaku makete yi ku laveka yini hi nkarhi wolowo i swa nkoka swinene hikuva swi pfuna leswaku u byala leswi swi nga ta xavisiwa eka makete hi ku hatlisa leswi swi ku nyika mbuyelo lowukulu eka bindzu ra wena.

Ndzi nga huwelela muganga kumbe makhelwani lava nga kusuhi ku ku pfuniwa ku khoma munhu loyi a yivaka la ka purasi ra mina leswi swi endla hikuva a swi kahle ku munhu a yivela wun'wani swilo leswi a swi tirheke hi matimba yena ngopfungopfu loko a ti nyiketela ngopfu ku swilo swa wena swi kota ku ku swi swi va right or swi famba hi ndlela ya kahle hi ku endla leswi swi ta ndzi pfuna ku kota ku bela maphorisa va ta kota ku khoma munhu loyi va n'wi wisa a jele.

Hikuva edorobeni ku na switolo leswikulu naswona ku na vanhu lava nga na timali to tala lava lavaka ku aka mabindzu ya vona edorobeni kumbe tikhampani ta vona leswi endla leswaku mfumo wu vuyela hi mali yo tala ngopfu eka timhaka ta swa ti-tax kambe ka mapurasi vona va ti tirhela hi voxe a va ni nkoka ngopfu eka mfumo hikuva va vona va endla mali yitsongo ku tlula vanhu lava tirheke kumbe vanhu lava nga na tikhampani edorobeni.

Swi lava a ya ka hosi wa muganga laha a nga ta kombela ku xava misava la laha va nga ta n'wi byela ku purayisi i mali muni laha a fanele a hakela kona a nyikiwa xitandi or misava ya kona a ta kota ku rima.

Vurimi bya le dorobeni i ku byala ka swakudya exikarhi ka madoroba na matiko lama nga kusuhi na wona leswi swi na ku duma hikuva ku na ku andza ka ku lava swakudya leswi swekiweke leswi swekiwaka hi nkarhi lowu vanhu va lava swakudya leswi va nga ta swi kuma a e e e endzhaku ka tiyindlu ta vona handle ko famba exitolo ku ya xava swakudya leswi or swibyariwa leswi.

I kurisa hikuva vanhu emugangeni va tshembana naswona va va tela ku xava eka munhu loyi a rimaka emugangeni or eka mapurasi lama ma nga kona laha ku byariweke swimilana leswi swi tikomba vumunhu eka emugangeni ku va rhandzana naswona va kotana.

Swo fana na kotapeni strawberry, xipinachi swakudya leswi swi nghenisa timali to tala ngopfu eka swa vurimi.

I ntirho wa science lowu tirhaka hi xivumbeko xa swa vutomi kumbe masalela ya swona ku tumbuluxa kumbe ku antswisa swilo leswi endliweke vutomi bya hina byi antswa eka timhaka ta vurimi hi ku angarhela yi vula leswaku i ku endla swimilana swi kula or swi mila hi ndlela leyi leyi hatliseke leyi tiyeke eka tindhawu leti pfumalaka mati.

Hi ku ya hi mina ndzi vona ku ri ndlela ya kahle hikuva loko a swi vona leswaku epurasini ra wena i na xibamu i ta hleketa kambirhi kanharhu ku a ta a ta yiva nakambe hikuva wa swi tiva leswaku i ta va a veka vutomi bya yena ekhombyeni.

Yi pfuna yi pfuna leswaku loko ndzo helela hi swakudya nkarhi wun'wani na wun'wani ndzi nga ya ndzhaku ka yindlu ya mina or kumbe eka xinsin'wana xa mina ndzi ya kha swakudya ndzi nga yi exitolo ndzi veka mali leyi ndzi nga na yona leyi nga ndzi nga ta yi tirhisa ka siku leyin'wanyana.

Ku ndlandlamuxiwa ka nhluvukiso wa madoroba swi swi swi cincile ngopfu vuhumelerisi bya swakudya eAfrika dzonga naswona swi ni makhumbulo yinharhu leyi nga yin'wani yo biha yin'wana yo saseka naswona yin'wana leyi faneleke ku hlayisiwa hi xihatla.

Mfumo wa mina wu ta xava wu ta xavisa swimilana swo fana na swipinachi makhavichi matamatisi tinyala leswi leswi u hambanisa ka purasi ra mina na i ku swa mina swibyariwa loko i ta xava i swi kuma swa ha ri fresh swi chekiwile swi sasekile naswona swi khiwa i ka khaya na wena u swivona hikuva swakudya swa swa nkarhi wa sweswi swi na nkoka ngopfu hikuva swi kha swi va swa ha ri na ku nandzika eku kuleni ka swona ni le ku byaliweni ka swona.

Ndzawini vatirhi va mina va la purasini lweyi a a bulaka ka nkarhi wa swoswi i muyimeri wa khampani ya purasi leyi ya mina leyi leyi endla a vhinyo. Purasi leri ri kumiwe hi malembe ndzhaku naswona i khale ya kha ya ha ya mahlweni ya yi kula khampani leyi yo endla tivhinyo laha eAfrika-Dzonga. Yurasi ra hina yi ne yi ni ndyangu kumbe hi ndyangu hinkwenu naswona yi yi kule ngopfu laha Afrika-Dzonga laha hi la yi endlaka byalwa tidiriva hi le xiyimo xa le henhla ma komberiwa leswaku hi kota ku hi endla swilo leswi nandzikaka eka vanhu lava va hi xavelaka ngopfungopfu tikhampani tin'wani laha eAfrika-Dzonga.

A ndzi ta byala mavele hikuva mavele laha Afrika-Dzonga a tirhisiwa ngopfu ku endla mpupu lowu xavisiweke ku xavisiweke vanhu hinkwako laha Afrika-Dzonga naswona leswi swi endla leswaku purasi ra mina ri nga wi naswona ndzi tikuma ndzi tshama ndzi ri na mali ndzi kota ku hlayisa ndyangu wa mina ku ya emahlweni.

Ndzi nga hlawula ku byala tinhlampfi ta muxaka wa natal common hikuva muxaka lowu wa timanga wu tivisiwa hi ku va ni mihandzu leyi nga na vunene leyi nga eka xiyimo xa le henhla leswi swi kota ku kula kahle etindhawini leti hisaka ngopfu naswona wu tshama nkarhi wo leha exikarhi ka rimbewu ni mihandzu.

Ndzi nga hlengeleta mali ya mpfula leswi endla leswaku ndzi nga tirhisi mali ya mina ku ndzi vitana swirho leswi nga ta ndzi tisela mali laha swi nga ta lava ku ndzi khipha mali ya mina exikhwameni xa mina. Mati ya huma naswona ya swi koteka ya koteka ku ya khomiwa ya hlengeletiwa leswaku ma tala leswaku tihomu ta mina ni ta kota ku va na mati ka masiku hinkwawo swi kota ku nwa.

He malume swifuwo swa wena swi nge lunghi eka ndhawu leyi hi tshamaka eka yona hikuva ku na swi swo tala leswi swi faneleke ku swi chekisisiwa swo fana ni rihanyo ra swona hikuva ku dya mati no nwa ku dya swakudya no nwa mati a swi nge pfuni nchumu hikuva na hina vanhu ha dya naswona hi nwa mati kambe hina ku hi tikuma hi vabyile hi laha hina hi yeke exibedhlele naswona swifuwo swa wena swi fanele ku kambiwa mavabyi lama va nga na swona hikuva hina na swona a hi hambananga kule hi timhaka ta ta swa rihanyo loko hina hi kota ku hi nga khoma hi hi swilo leswi swo ka swi nga ri kahle naswona swi nga swi endlekela.

A ndzi ta pfala xiphemu lexi khumbekeke leswi endla leswaku mavabyi lama ya nga koti ku hangalaka eka swirho swin'wani hikuva swi nga endla leswaku swirho swa mina hinkwaswo swi fa ku herisa mhaka leyi a swi a ndzi ta ku a ndzi ta endla swin'wani xo swirho swa mina swi tshama swi tlhaveriwini eka mavabyi lama nga kona leswi ta pfuna leswaku vutomi bya swona byi hlayiseka swinene.

Xo sungula i ku basisa switirhisiwa hinkwaswo swa masengelo leswi ta endla leswaku masi yi kota wu tshama u kota ku wu tshama wu basile naswona wu fanele ku pfariwa la henhla ku switsongwatsongwana swi nga tikumi swi nghenile leswi nga ta endla leswaku meleka wa hina wu kha wu nga ri meleka wa kahle lowu nga ta khoma vanhu kahle eka timhaka ta swa rihanyo.

Ina ndzi tshame ndzi vona xifuwo xo xi sengiweke masi leswi swa nkoka ngopfu ku tiva hikuva swi komba swa ku dyondzisa na wena ku swi endliwa hi ndlela yini leyi faneleke ku swi endliwa hakona.

Customer ra mina swi lava i tsundzuka leswaku loko ndzi ku hluviwe ndzi hluviwa ndzi hluva huku ya wena swi swi swi vula leswaku ndzi tirhise mandla ya mina ku endla xilo xin'wani handle ka ka ku ndzi hlayisa ndyangu wa mina or kumbe ndzi endla leswi a ndzi fane ndzi endla swona naswona i ntirho wun'wani ku dlaya huku na swona ku yi hluva hi ndlela leyi swi ta endla leswaku mali leyi i fanele i hakela yi kha yi tlakuka eka yi va mali yo karhi.

Loko ku fika nkarhi wo byala emasin'wini swi na nkoka ku kambisiwa ku kambisa mbewu ya wena leswaku yi nga kula kahle eka ndhawu leyi lavaku byala eka yona naswona yi nga swi kota ku yi kota ku bebula swimila swin'wanyani swi nga ta kurisa a purasi ra wena kumbe ndhawu leyi u rimeke hakona. leswi u fanele ku swi langutela eka mbewu i ku i ku basa ka mbewu leswi endla leswaku mbewu ya wena yi kota kula kahle yi nga vavisi hi nchumu leswo ka swi nga pfuni nchumu emasin'wini.

I crop rotation i ndlela ya swa vurimi leswi tirhisiweke hi ku byala swibyariwa leswi hambaneke hi nkarhi lowu hambaneke eka ndhawu yin'we ya nsimu yi tisiwa tanihi ndlela ya yo hlayisa misava ku tlakusa vuyelo ni ku lwisana na switsongwatsongwana.

misava.

leswi vatirhi va swi endleke emapurasini ndzi vona leswaku swa hi va na tinxaka to hambanahambana van'wana va tirha kahle kambe van'wani a va tirhi kahle loko munhu va tirha kahle u tirhisa matimba yena hi nkarhi hinkwawo na laha a ti vona ku ri wa hlayiseka ka leswi a swi a swi endlaka landzelela milawu or tindlela ta rihanyo leswo fana ku basisa switirhisiwa swa swifuwo loko munhu a nga tirhi kahle hi laha ti endlaka ndhawu yo ka yi nga ri kahle laha a a nga landzeleki swiyimo swa vutirheli swa swa rihanyo endla leswaku a veka vutomi bya yena ekhombyeni laha xin'wana na xin'wana xi nga ta humelela lexi ka xi nga ri kahle eka yena.

Hawa hikuva emapurasini swi ta hi xitalo swi endlaka leswaku yi le kusuhana na laha ku nga na swiharhi swo tala or tindhawu letiya ti nga tshameki vanhu leswi endla leswaku ku va na swilo swo fana tinyoka leswi nga kumeka emapurasini se loko vanhu va tirha vusiku a ku na mali ya lama nga tala leswaku va kota ku vona leswaku va famba ka ndhawu ya njhani naswona va ta va hlangane na yini hikuva epurasini ku na minsinya yo tala laha swilo swo fana tinyoka swi nga ha tumbelaka ha kona laha swi nga ta famba swi luma vanhu leswi vekaka vutomi bya vona ekhombyeni.

Ndzi vona onge mali leyi va yi holaka a yi talangi ngopfu hikuva purasi a ri endli mali yo tala hi ku fana na tikhampani tin'wani or mintirho yin'wani hikuva yi ti yi na vanhu vo tala lava tirhaka eka yona naswona a mali ya vona yi ya hi ku tikhampani tin'wani ti xava swilo swo fika kwini swo tala swa switirhisiwa leswi endla leswaku va nga fikeleriwi eka leswi va swi lavaka or ka swilaveko swa vona enyangheni.